Ditirelo tsa boitekanelo tse di tshwanetseng go nna teng mo lefelong la me di tshwanetse go akaretsa dipalangwa tsa batsofe ba ba nnang kgakala thata, ka gonne ga ba kgone go tsamaya. Gape, ba tshwanetse go akanyetsa go isa ditirelo tsa bona kwa magaeng a rona go thusa ba ba sa kgoneng go tsamaya sentle le ba ba sa boneng sentle.

Ga ke, ga ke akanye gore ke mogopolo o o molemo go romela bagodi gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne ba batla go fetsa nako e ntsi le ba malapa a bone, go nna le go fetsa le batho ba ba sa itseng, ba batla go tshela metsotso ya bona ya bofelo ba na le batho ba baratang, ebile ba itumetse.

Setso sa rona se lwela gore batsofe ba rona ba tshwanetse go go fetsa nako ya bona ya bofelelo ba le kwa gae, kwa ba tshwanetseng go nna teng, ba nna le ba baratang. Ga rea tshwanela, ga rea tshwanela go ba leka, go leleka, mme tota-tota, mongwe le mongwe o tshwaregile ka go tlhokomela batsofe mo nakong jaanong. E mongwe le kwa ditirong, o mongwe o kwa sekolong, a ba a tlhoka nako le go tlhokomela batsofe.

Ee, di bopa maikutlo jwa rona ka gonne re godile go tswa mo dikokomaneng e nngwe go ya go e nngwe, re bona ka fa batho ba ba godileng ba tshwarana , ba tshwarang ka teng le ka fa ba tlhokomelang sentle ka teng. Ka jalo, re tshwanetse go latela dingwao tsa rona mo go tlhokomeleng batho ba ba godileng, go mo mading a rona. Ba re godisitse, jaanong re tshwanetse go ba leboga ka go ba tlhokomela.

Maloko a mangwe a setšhaba tlhokomela batsofe ka gonne ba na le batsofe mo magaeng a bone. Seabe sa botho mo setšhabeng sa rona se tseiwa masisi. Ba direla ba bangwe se ba batlang gore maloko a mangwe a setšhaba a se ba direle, e leng go nna le pelonomi le go dirisana sentle. Ba itse gore letsatsi le lengwe, morago ga dingwaga di le dintsi, ba tla fitlha mo dingwageng tseo tsa botsofe mme le bone ba tla batla go tlhokomelwa.

Ba romela ditleliniki tse di tsamayang go ya kwa magaeng a a gaufi, gore batsofe ba seka ba tshwanelwa ke go ya ditleliniking tse di kgakala. Gape, ba romela le baoki gore ba ye ka ntlo le ntlo, ba tlhatlhobe batsofe le go ba direla.

Go na le magae a batsofe a a tlhokomelang batsofe. Ba ba thusa ka go tlhapa le go ba apesa diaparo tse di phepa, gape ba ba fa le dijo tse di apeiwang kwa gae tse di nang le dikotla, ebile ba ba thusa go nwa melemo ya bona fa go tlhokega. Ba dulela ditiro tsa bona ka gonne gape ba ba naya lefelo la go robala. Mafelo a na a batsofe a tshwana le legae la bona la bobedi fa ba sa kgone go tlhokomelwa kwa ba tswang teng.

Thulaganyo eno e na le maikaelelo a a molemo, ka gonne batho ba ba godileng ga ba kgone go bereka. Ka jalo, go tla nna thata gore ba itlamele. Thulaganyo eno e ka tokafadiwa ka go oketsa thuso ya madi ka ntlha ya maemo a ikonomi a gone jaanong. Dilo tse di tlhoka gone jaanong di a tura, thekenoloji le yone e a oketsega. Batho ba ba godileng ke bone ba ba tlhaselang thata, ka gonne ga ba tlwaela le thulaganyo e.

Ka ntlha ya go dirisa di-ATMs le technology ya tsone, bagodi bangwe ba mo kotsing ya go tseiwa ka madi a bone a pension-e, gape maemo a botshele a ko godimo thata, bokebekwa bo oketsegile. Botshelo jwa motho yo o godileng ga bo a babalesega gotlhelele, boleng jwa bone ga bo a tlhomamisiwa.

Tsamaiso e ke ya motho yo o tsofetseng yo o batlang go dira kopo ya go nna teng, ba tlhoka gotla le lekwalo la bona la boitshupo le dipampiri tse di maleba go tlatsa di foromong. Go tswa foo, ba fiwa karata e e mo go yone ba tla amogelang phenšhene ya puso e ka dirisiwa kwa ATM e nngwe le e nngwe ka nako e itseng.

Ka ntlha ya ditshenyegelo tsa dilo tsa motheo tse motho a di tlhokang, madi a pension-e ya puso a ka nna a se lekane go mo thusa ka lobaka lo lo rileng. Go nna maswe le go feta fa leloko la lelapa le sa bereke mme le sa kgone go duelela ditshenyegelo tse dingwe tse di jaaka ditirelo tsa boitekanelo tsa botsofe kana ditirelo tsa motlhokomedi.

Motho a ba a simolola go amogela madi a pension-e fa a na le di di ngwaga di le masome a marataro, ka ntlha ya gore fa o le mo di ngwageng tseo, motho ga a kgone go dira ka tirong, ka jalo, ga a kgone go tlamela le go tshegetsa.

Go ka, go ka agiwa magae a batsofe a a tsamayang a le mantsi, ko go nang le palo e e kwa godimo ya batsofe ba ba tlhokang go tlhokomelwa. Gape, go ka thapisiwa le go thapa batho ba le bantsi go ya ka ntlo le ntlo go tlhola metlha ya batsofe ba ba senang madi a go tsamaya.

Go thapisa baoki ba ba oketsegileng gore ba ye go direla kwa magaeng a batsofe, ba ka nna ba tla ka melemo ya bona kwa mantlong a bona, mme ba ba tlhatlhobong, gape ba kgone go ba lebelela.

Ga go kgakala thata, mme ditirelo tsa bona tsa tshoganyetso ga di a siama. Ka gonne kwa ke dulang teng, batho ba le bantsi ba mo lefelong la rona, seno se dira gore go nne thata gore ba kgone go thusa fa go na le maemo a tshoganyetso.

Batho ba ba nnang mo di mo mekhukhung ke ba bantsi, mme ke kgwetlho ka gonne tirelo e e tswang kwa pusong e bonya ebile ga e solofele. Gape, ba simolola malapa, e leng selo se se tlhokang boitlhokomelo jwa boitekanelo, mme ga ba kgone go fitlhelela ditlhoko tsa metheo tse di seng phepa, tse di dirang gore ba nne mo kotsing e e kgolo ya go tsenwa ke malwetse.

Malwetse a a ka alafiwang kwa ditleniking a akaretsa mofikela kgotsa letshololo. Gape, ba kgona go alafa dintho tse di nnye tse di bakwang ke kotsi tse di nnye.

Lebaka la gore ditleliniki di be kgakala le magae ke ka gonne di agilwe mo lefelong le le tla fitlhelelwang ke matlhakore a mabedi a magae. Ka ntlha ya bokgakala jwa yone, baagi ba tsoga go sa le go sa le phakela gore ba tsamaye. Basadi ba ba imana le batho ba ba sa kgoneng go tsamaya ba tshwanelwa ke go batla dipalangwa, mme ditshenyegelo le madi di nna mathata.

Fa ditleliniki di sena melemo, botsogo jwa balwetsi bo mo kotsing fa di isa kalafi ya balwetse. Balwetse ba tshwanetse go ya kwa dikokelong dingwe kgotsa lephateng la boitekanelo ya private, le le nang le melemo e e turang.

Batho ba tshaba go tlhabiwa ke ditlhong, go kopana le batho ba-ba-ba itseng. Ba bangwe ba re go ya tleliniking go tshwana le go swa.

Fa o dumela ka bonako gore o lwala, ga o kitla o nna mo kotsing. Matshwao a yone a ka alafiwa ka bonako, go farolona le go tlogela e gola mo mmeleng wa gago.